Sisambatho esigqokwa bentazana lokha bangakathombi esenziwe ngomncamo.

Litjhila elimbathwa ngemva kwerhabi ligqokwa bentazana abangakathombi.

Mncamo ogqokwa masokana.

Kilokhu anginalwazi.

Mncamo ombathwa bomma.

Mncamo ombathwa entanyeni bentazana.

Yingubo enemibala eminengi embathwa masokana amatjha ngabe bentazana namkha abesana kanye nabomma abendako.

Yingubo embathwa bomma.

Yingubo ezifitjhazana enemibala eminengi embathwa bentazana abatjha kanye nabomma abendileko.

Anginalwazi

Sigqoko esimbathwa ehloko khulukhulu ebusika.

Mncamo ombathwa ehloko yingabe masokana namkha abomma.

Mncamo othileko ofakwa lokha nakuphothelwako.

Mncamo osetjenziswa lokha nakuphothelwako.

Ukobana singalahli isiko lethu.

Isiko lami litjho imvelaphi yami nalapha ngiyakhona.

Itjho isithunzi sakho nemvelaphi yakho nangendlela ozokuhlonitjhwa ngayo.

Umrorho ngenye ethandwa khulu, irhayi ngenye ethandwako, inyama okungaphakathi kwenyameni.

Ekhaya sikhuluma ilimi lesiNdebele ngombana sikhule sikhuluma sona.

Iye, ngombana ngikholelwa bona angeze wadlala umvumo ongawaziko namkha ongawuzwisisiko.

Akudlali indima ekulu.

Ngithanda iqude ngombana nami ngalenza kanti lihlanganisa umndeni.

Lokha nakwenziwa iminyanya ngendlela ekumele yenziwe ngayo ngobunengi abantu bayakuhlonipha lokho.

Abadala bayesithi umuntu igama lakhe liyamlandela.

Ihlonipho.

Abadala ngibo abasifundisa ikambiso yakade yesiko.

Iindatjana ebezenzeka lokha ekadeni kodwana lokho akusenzeki kwanje.

Iisiko lami linokunengi okukhethekileko izinto esizenzako namkha amasiko wethu akafani namanye amasiko. Ukudla esikudlako nakho akufani indlela esembathwa ngayo nayo ayifani.

Indlela ekumbathwa ngayo ngiyo engiyithandako kodwana amalanga la kuyangitshwenya ngombana akusenzeki njengekadeni.

Kubonakala kukhona ngombana kuneencwadi ezinengi zesiNdebele kodwana okunemiraro ngakho kukobana kumabonwakude akusikunengi okwenzekako ngelimi lesiNdebele.

Ngizikhakhazisa khulu ngombana kunengi esikweni lami engingazikhakhazisa ngakho.

Angiboni lokhu kuthintana.

Lokha amasokana nakaya engomeni isikhathi eside begodu nalokha abentazana bathomba ngakho.

Iinketo kanye nomrabaraba.

Lokhu kwenza iminyanya yesikhethu ibemnandi abantu bathabe.

Yingoma yamasokana.

Yinyama, utjwala besintu, kanti nakho koke okutholakala emnyanyeni wesintu, njengemirorho, umdoko.

Ngubaba wendoda yami engithetheko.

Mncamo ombathwa bentazana, namkha amasokana entanyeni, uhlale ukufikela esifubeni.

Kubeka imithetho kwaphela.

Ziintjalo ezitholakala emakhaya, ezisatjani ezidliwako, ezihlaza.

Kukudla okuphekwa ngepuphu namanzi, kudlaliwa nesitjhebo ngeqadi.

Kukhuluma indaba ezingaziwako, bathome ukuyizwa ngawe, ngokugcweleko.

Ayinakho ekudlalako esikweni.

Mdoko owenziwa ngepuphu esiri, ophekwa lokha nakunomnyanya khulukhulu, odliwa ngeswigiri.

Iye, ngombana lokhu kwenza bona singalahli amasiko wethu, ukukhula kwethu, begodu sikwazi nokufundisa abantwana bethu.

Lokhu, kwenzeka lokha, isokana nalithatha umntazana amenze umma.

Mafutha, kodwana angazi bona kubayini.

Unomrharibo ngudade, namkha isokana lapha ngendele khona.

Yigqatjha, nejemu kanye nomratha, nenyama.

Kilokhu anginalwazi.

Kuhlanganwa ngesigodlweni, omunye nomunye abeke umraro wakhe anawo, womphakathi, namkha womakhelwana aqalene nawo.

Ziintjalo ezitjalwako, ezingayelako kwenziwe ngayo ipuphu, namkha sidliwe sinjalo.

Kulokha isokana nalifunda umntazana, abeyintombi yakhe, namkha umngakhe.

Unosokana, ngumma wesokana lami elithetheko.

Imbatjha siphila esomileko, siphekwe, sibasiwe emlilweni, sibengathi siyatjha sidliwe sinjalo.

Lokha nawendileko, umma angabanomntwana, kuthunyelwa igama ekhabomkhulu, bonyana umntwana sekakhona bekhabomkhulu bathumele ukuthokoza, negama lomntwana.

Kilokhu anginalwazi.

Lokhu ngibona kungasibuhle, ngombana kusabuswa ngendlela yakade, namkha efaka ipolotiki ngaphakathi, eyenza bona kubenemithelela yezenzo ezimbi.

Unotlabalala butjwala besintu, obenziwa ngomthombo nesiphila, bugayelwe buphekwe, bubile busefiwe.

Lokha ikosi, nayinetjhejo kezokuphepha, kanye nendlela lapha iphekhona abantu inarha. Lokhu kubonisa ukukhathala begodu kubeneenthuthuko ezenzakalako emphakathini.

Ngithanda, woke amagama engiwaziko ngelimi lami.

Umkhwekazi, ngumma webukhweni lapha ngendele khona.

Ngokuqinisekisa ukuthi, umphakathi kuyabakhona kizo iphrojekthi lezi, begodu bathola nemisebenzi.